Ngicabanga ukuthi ukufinyeleleka kolimi emphakathini onamasiko amaningi kubalulekile ukuze abantu bakwazi ukuxhumana ngezilimi zabo. Umuntu alwazi ulimi lomunye umuntu, kodwa futhi kuhle ukuthi kube nolimi olulodwa olusetshenziswayo olunje ngesiNgisi. Ukuze bezokwazi ukuthi baxhumane ngalo ngoba limukela wonke umuntu.

Ngingathi izithiyo eziyaye zibe khona emiphakathini ekuxhumaneni ngolimi, kungaba ukuthi wonke umuntu usuke efisa ukuthi ukusebenziswe ulimi lakhe ngoba naye usuke elithanda ulimi lakhe engacabangi ukuthi kungani wena kungamele ufunde olwakhe ulimi. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi into engaxazulula izinto ezifana njenga lezo ukuthi wonke umuntu alwazi olunye ulimi lomunye umuntu wakubo.

Alukho ushintsho esiyaye saba nalo mayelana nemikhuba ehlobene nokuzalwa, kanye nokuqamba amagama kwabantwana. Ngicabanga ukuthi yonke into eyenzeka manje, isafana neyak'qala.

Umkhuba wokuhlala nomuntu ongashadile naye, sekuyinto evamile esikhathini samanje kodwa ayibusisekile. Ngicabanga ukuthi ozakwethu kumele bafundiswe ngokubaluleka kokuthi umuntu angahlali nomuntu angashadanga naye.

Osikweni lami angikaze ngizwe ngomkhuba wokuqamba igama. Umkhuba engiwaziyo owenziwayo umkhuba wokukhulisa intombazane. Uma ngabe sifike eminyakeni engamashumi amabili nane lapho esiyaye sithi khona umemulo. Lapho-ke umzali usuke eseyinika isikhiye sokuthi isikhulile manje esingakwazi ukuthi ithole umkhwenyana.

Yebo, libaluleke kakhulu isiko lokuthi ukhiphe amalobolo ngoba lokho kusho ukuthi uhlonipha intombazane esuke izokugana futhi nomndeni wayo. Lokho usuke ugcina isithunzi sentombazane lo ofuna ukuyenza umakoti wakho. Lokho futhi kuzokwenza ukuthi uyiphathe kahle noma usuhleli nayo ngoba uyazi ukuthi , wayikhiphela izinkomo.

Ngingayiluleka ukuthi izithombe futhi ikhulume ngenhlonipho phambi komndeni wami. Lokho ngingabe ngenzela ukuthi igcine isithombe sayo sisihle emehlweni abazali bami.

Ngithanda le ngoma ethi, ngiyanibonga abazali bami, ngiyanibonga bazali. Webaba noma ningikhulise kanzima, ningikhulisile. Ngoba namhla sengiyayibona, ngiyayibona impumelelo. Mase ngithanda leli elithi, hhayi awesibari sibari sami ngiyakuncenga mbuyisele ekhaya ungisize ungamushayi hha, ungambulali, uma yekwehlula mbuyisele ekhaya.

Ngicabanga ukuthi imigubho yesiZulu ibalulekile ngoba igqugquzela ubumbano emphakathini. Ngokuthi basuke behlangene bebungaza amasiko abo. Wonke umuntu nomuntu evunulile egqoke izinto zakhe zesintu lapho khona umuntu nomuntu umbona ngezinto azigqokile ukuthi yini ithini imvelaphi yakhe.

Izinguquko engizibonile ukuthi isizukulwane samanje asikwazi ukudla kwesiZulu, ngakho-ke azikuthandi abakwazi ukukupheka. Akusiyo into abayidlayo futhi ngisho ngabe ukuphekile abakudli.

Ngicabanga ukuthi awukho umehluko ngendlela abenza ngayo edolobheni nendlela esenza ngayo emphakathini yasemakhaya. Uma befuna ukugcina amasiko omndeni. Bagqoka mvunulo yesintu bepheke ukudla kwesintu kanye nalokhu kudla kwesimanje. Imikhosi bayigubha njengawo wonke umuntu.

Indlela yokudla okusheshayo inhle iletha ushintsho emphakathini. Ikakhulukazi kulaba bantu abasebenzayo abangabi naso isikhathi sokupheka kwezinye izinsuku ngenxa yokuthi babuye emsebenzini sekungasekho isikhathi. Lokho kuyabasiza ukuthi bathenge yokudla okusheshayo abazofika ekhaya sebekufudumeza mase beyadla.